Into abadala abayenzayo ukuthi besenzele ukudla kwabo kwasendulo hhayi. Besenzele ukudla kwabo kwasendulo njengey'ndumba, njengey'jingi, hhayi ave bebukisa-ke lapho-ke. Besenzele yo kusuke nje kukhona zonke iy'nhlobonhlobo zokudla ezazenziwa zidliwa endulo. Njengalezi nje esengiy'shilo ey'mbili.

Indima edlalwa amadlozi emkhosini, ukuthi akuve ehlonishwa, kuyenzeka nje uma sekuthiwa akuthuleke, kuthuleke. Bawahlonipha ngokuthi ena, uma amakhosi eqhamuka kuyaye .

Hhayi ngokwami akubalulekile nje ukuthi abantu bengcwatshelwe emabhokisini ngoba vele kuyadura kuyadura. Hhayi cha mina nje esikhathini samanje nje futhi angikuboni mina ukubaluleka kokuthi nje umuntu afakwe ebhokisini, kuyadura kuyadura, kuyabiza nje, yonke into iyabiza manje bafethu. Ngcono nje sigoqweni silaliswe-ke lapho esilaliswa khona endlini yethu yokugcina. Angisiboni mina isidingo sebhokisi, kodwa phela angisho ukuthi akukho akukho kubi. Mina nje ukuthi nje umuntu asongwe ngey'ngubo, ayikho into embi lapho ayikho into embi.

Khetha imbala enedizayini yamahlubi ngoba yena ungumHlubi. Ebese ngifaka umbala omhlophe nomnyama ngoba iwona vele amaHlubi abonakala ngawo, uma ngabe esengena esigabeni sobudoda.

Izithiyo zolimu, kuwukuthi ziyasivimba ukuthi sikwazi ukuxhumana nabantu bakwezinye iy'nhlanga. Ebese izithiyo zamasiko kuwukuthi ziyasivimba ekuthenini senze izinto njengabantu bakwezinye iy'nhlanga noma amanye amasiko. Kanjengokuthi indlela yokuphila yamaZulu angeke ifane ayifani neyamaXhosa. Lokho kugcina sekuba khona iy'ndawo lapho kuhlala uhlanga oluthile. Singabhekana kanjani? Singabhekana ngokuthi sibe nolimu olulodwa esikwazi ukuxhumana ngalo, engingathi njengamanje isiNgisi kanjengoba kwenzeka. Ebese amasiko, angeke sikwazi ukuthi singabhekana ney'thiyo zamasiko ngoba ukubhekana nakho kwethu kusho ukuthi siyalususa usiko endleleni yokuphila ngoba sizogcina sesiphila ngey'ndlela zaphesheya.

Isibongo sami-ke sisuka kude le koManyosi. Hhayi isibongo sami akuve sinomlando ngingavele ngiy'bongele. Ngisho oMbatha Shandu kaNdaba Mthiya. Yithi-ke labo-ke, yithi Impela ukuthi inkosi impela ayiqedwa-ke ngoba yithi-ke labo isibongo sami.

Insizwa ukuze ifeze iy'bopho zayo nemisebenzi yayo emphakathini, yenzisa okomuntu osekhulile. Umfana nendoda abenzi ngokufana. Indoda uma yenza into nje akukho akukho nanokuthi uze ubuze ukuthi no la bekwenza indoda. Kanti futhi umfana uyabona ukuthi cha la kunobufana phakathi. Umfana uyaye adinge ukuthi yena atshelwe ukuthi la uhambe wafika la, kodwa uthe uma usufika la, akwangahamba alungise. Akufani nalo vele osedlulile ebufaneni. Loyo usuke eseyazi yonke into.

Into yasendlini enenani elizwelayo ebalulekile kimi nomndeni wami, isiginci sikamkhulu ayesisebenzisa eminyakeni engamashumi amathathu ayedlule, edlule. Sibalulekile kithi ngoba siyilona thuluzi alisebenzisa ukuze akwazi ukuphilisa abantwana bakhe kanye nathi nezizukulwane zethu. Wasipha umcebo wangunaphakade. Siyohlezi sidlulisa ubumnqoka baso kwiy'zukulwane zakhe.

Zikhona, ikakhulukazi uphuthu. Iy'zukulwane zamanje ziyaluthanda uphuthu ngoba ukudla kwesiZulu okuthandwayo kaZulu, esikhule kuphekwa. Ngingasho nje ukuthi hhayi uphuthu.

Esikhathini samanje ngingasho ukuthi yebo bayawagcina amasiko akwaZulu. Sengenza umzekelo, njengesiko lakwaZulu lokuhlolwa kwey'ntombi. Namanje basaligcinile lelo siko lelo ngoba nasendulo laligcinwa.